Ayoba monate ho phela kantle bonneteng ba taba. Jooo, ke hopola ha ne re entse mokete dilemo tse tharo tse fetileng. Ke qala ho thaba haholo hakaalo maikutlong. Ebile ke qala le ho ja dijo tse monate jwalo. Ke kopane le mosadi wa ka hona moketeng mono, hoba jwale o na phehela kantle. A ntse a kenya batsi mono, ke ntse ke mo botsa hore helang basadi ba kajeno ha ba tsebe, wa tseba hore nne ba behelle patsi, ebe nne ba soke dipitsa kantle. Ha, ehlile o mosadi wa nnete. Ke hore ke hopola batho ba thabile kaofela. Kore dijo haholoholo tsona tse phehelwang kantle di tlisa batho ba kopane, di thabisa batho.

Le rona hae monana hantlehantle, re ritela yona kgemere. Re rata kgemere ka mokgwa o mong o makatsang haholo, ebile e ratwa ke nna haholoholo, holo, holo, holo holo. Kgemere ke ye ke rate ho e ritela haholoholo ha ke lakaditse dikuku. Ha ke kgone hore nka ja dikuku ka teye kapa ka coffee kapa ka senomaphodi sefe kapa sefe. Dikuku tse di rata ka kgemere. Kgemere enana ke qala ho e etsa mantsiboya mane. Ebe ke a e beha, e ke e dule, e dule. Ehlile ke a o jwetsa ha e dutse letsatsi le i-one e nepahetse. E nepahetse haholoholo holo holo.

Taba ya pele, se ka ha nna ke le motswadi tje, ke tseba hantle hore ke la nna ka ba hara yona kgahlano yona yona ena. Jwale ke ile ka ithusa ka hore seo ngwana ka a se shebellang ke a se shebella hore ke tsebe hore o rata bomang, o rata eng. E tlare ha ke ile mabenkeleng mane a njwetsitse hore ntate ke kopa ntho e tjena e tjena, ke be ke tseba hore ke qala kae. Ebile ke be ke tseba le hore ke a lebenkeleng lefe. Ke se ke be ka ithola ke tsamaya mabenkele ana kaofela.

Ehlile ke nnete, la ka lebitso e hlile le hlaha hona ho mme wa ka, le hona ho nkgono wa ka. Nkgono wa ka o ile a nka karolo haholoholo holo, empa qetelllong ehlile mme ke yena a ileng a na reha lebitso la ka. O utlwisise hore lebitso le tlo fihla, le mo fa mahlohonolo haholoholo holo mona lefatsheng mona. Hoba le se le mo file seo a na se rapella bophelong ba hae kaofela. Ke nna yona ke kgonne ho hlaha.

Atjhe, ehlile nka bo kgona nna bophelo bono hobane ke bophelo e ke bo phetseng nako e telele haholo bophelong ba ka mona. Ke qadile ho bo phela ha ne ke ya dikolong tse phahameng, ha ne ke tla qala ho bo tseba. Qalong e hlile atjhe ne ke sa bo tlwaela. Jwale atjhe matsatsing ana ehlile ke bo tlwaetse. Ha e tla ntlheng ya ho bo rata. Ha ke bo rate hohang hoba mokgwaka ha ke rate moferefere. Ha ke rate sephethephethe. Jwale le botsotsi bo tletse mono. Ke tsona dintho tse ke sa di thabeleng tseno.